Re ka rarollla taba enana ka ho buisana ka hlompho, re utlwisisane hore ditumelo di fapane empa tsohle di batla boitshepo le boikokobetso. Re e fosa ka ho bitsana Modimo le badimo hobaneng badimo ke baemedi kapa batsamaisi. Athe Jeso, Modimo ke mohlodi wa bophelo bohle.

Ee, ke ya moketeng wa selemo wa Basotho hobaneng ke nako ya boikgantsho le ho hopola metso ya rona. Ke tla ba Basotho Culture Village le ba lelapa, re apare setso. Re natefelwe ke dijo, dipina le mejeko ya Sesotho.

Ke nahana hore ba phela ha lelele hobaneng ba ja dijo tse hlwekileng. Ba phela bophelo bo seng leng kgatello. Mme ba sebetsa ka mmele ka mehla. Re ka ithuta ho ja hantle, ho phela ka boitshepehi le ho dula re le mafolofolo jwalo ka bona.

Ke leka ho mamela ka hloko, le ho araba ka puo e bonolo, le ho utlwahala ho bona ho etsa puisano e hantle. Hape ke ba kopa hore re sebedisane ho diphoso, ho hlakola diphoso kapa dikarabo tse rarahaneng.

Kajeno batho ba phela ka kgatello le dihloko tse ngata. Ba se ba sa kgone ho habella ha bonolo jwalo ka pele. Hape ho hahela tshepo le kamano e matla ya setjhaba ho bakile hore kutlwano bohloko e fokotsehe.

Batjha ba bangata ba metso meholo ba suthetse hole le tsamaiso ya leloko ka lebaka la bophelo bo potlakileng le bo ikemetseng. Empa ba bang ba dulang mahaeng ba sa ntsane ba latella melao ya malapa le setso. Le ha e le ka takanyo e fokotseng ya ho bapiswa le pele.

Sepheo sa lebollo se ntse se le teng, ntse sena le serithi. Empa tshebetso ya sona e senyehile ke ho hlahela hwa thuto, tlhokomelo le taolo tse ding tsa nnete. Motseng wa heso ba bang ba ba phela hantle empa ba bang ba lahlehile maphelong a bona ka baka tshutsometso e fosahetseng le bohlokwa ba setso bo sa hlaloswang hantle.

Ausi, bo malome ba bohlokwa dipuisanong tsa mahadi hobaneng bona ba emela mme wa rona ka moetlo. Ebile bana le matla a ho etsa dipatlisiso le qeto tsa, le qeto tse hlalefileng. Batswadi ba rona ba sa tshwanela hoba teng hobaneng meetlo e re, ba emelwa ke bo malome ho netefatsa hlompho le hlompho ya ditumellano.